Ngiyacabanga ukuthi imithandazo nemikhuba eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama ihluka kakhulu emasikweni nezinkolo ezahlukene. Abantu benza ngendlela yabo noma yabobamkhulu abakhula ngayo.

Ngifunde lukhulu ngokuthanda imfashini ngesikhathi lapho imfashini eyayidume khona kakhulu ngazisola futhi kakhulu. Ngaphinde ngacabanga ukuthi, akusiyona yonke into enhle okumele uyigijimele ngoba nakhu ithandwa abantu abaningi.

Izinhlaka zomndeni wendabuko zineqhaza elikhulu kakhulu ekuhlanganiseni imiphakathi kanye nabantu. Ngoba uma ngabe kuhlanganwa kugujwa umgubho, noma kusuke kujatshulwa, abantu baye bakhe ubuhlobo obuhle, bathandane, futhi bazwelane.

Izinto abashadikazi okumele bazenze ukuqinisekisa ukuthi umshado wabo uyaphumelela. Okokuqala nje nokukhulu kunakho konke ukuhloniphana, nokunakekelana, nokuzwelana. Uma nihloniphana, nizwelana, ninakekelana, umshado wenu uyoba impumelelo.

Ngicabanga ukuthi isikhathi semishado ehleliwe, angeke isebenze ngey'khathi zamanje. Akekho umuntu ongavele ashade umuntu angamuthandi or akhethelwe yena. Angiboni nje ukuthi kungalunga, ngibona nje kuyinto yakudala ababekwazi ukuthi bayimele.

Ngokubona kwami indima okumele ngabe idlalwa omama noma amakhosikazi emindenini yabo ukuthi banakekele imindeni yabo. Benze isiqiniseko sokuthi bayanakekela, futhi banothando, bayagqugquzelana kokuhle.

Ezinye zezinto ezenziwayo uma kunomshado weSintu ukuthi, umakoti nomkhonyane bake basine noma bake bagiye. Ngakho-ke kuzomele ukuthi uzifundise singakashayi isikhathi, uzokwazi ukuthi uy'shaye lento.

Kubalulekile ukuthi izingoma zomdabu nomculo zihlezi zikhumbuleka zingenza ngizizwe ngijabule ngenye indlela. Zingenza ngizizwe ngijabule futhi ngiziqhenya ngobumina.

Ekugcineni amagagu amasiko kuhle kakhulu lokhu ngoba, isizukulwane esizayo siyokwazi ukuthi ngabe thina siphumaphi. Futhi babe abantu abaqondile, abantu abaziqhenyayo nabazigqajayo ngobuntu babo.

Ngicabanga ukuthi, imfundo yemanje inokungakufaki izimfundiso zokwendabuko, hhayi ngoba nakhu kushayisana. Kodwa-ke uma ngabe ufuna ukwazi kangcono kumele wenze ulwazi olunzulu.

Lo mkhuba ubukeka njengomkhuba oyoqhubeka isizukulwane esisazayo. Nanokuthi-ke kuhle ukuthi kube nento umuntu ayoy'qgaja ngayo noma eseyindoda, esenomuzi, asho ukuthi mina ngiphuma la.

Kunengubo eyadluliselwa ilunga lomndeni elingasekho, engithi njalo uma ngabe ngiyikhumbula, nginokuyigqoka le ngubo ngizizwe ngijabule futhi ngizizwe ngiseduze naye. Lokhu kwenza ukuthi ngihlezi nginethemba lokuthi ngelinye ilanga sophinde sibonane.

Ngangijabule kakhulu ngangiziqhenya, futhi ngangizithemba ngokuthi umkhulu uGedleza kaZibhawu engiphe leli yembe ekuthi noma ngabe kwenzakalani enhle empilweni yami, ngiyohlezi ngilifaka.

Esikhathini samanje ubuchwepheshe benza impilo ukuthi ibe lula kakhulu. Ngakho-ke, siyakwazi ukuthi uma ngabe izilimi singazazi sivule elinye ithuluzi kuma-smartphone ethu sikwazi ukuthi sisho leyo nto, ebese-ke i-smartphone ikutshela ngolimi lwakho lwebele uzokwazi ukuqonda kahle.

Ngingayifundisa isencane ukuthi izazi ukuthi ingubani, izazi ukuthi yona iphumaphi. Izazi ukuthi ezinye izinto zamasiko angisoze ngazilahla noma ngabe ngiyaphi ngempilo noma ngihamba umhlaba kangakanani.